Umbuzo wokuba ngubani oyena mdlali uphume izandla kumbhoxo unzima kakhulu ukuwuphendula lo mbuzo, kuba iindima zabadlali zahlukile kakhulu kwaye iingcali ezahlukeneyo zinokuba neembono ezahlukeneyo. Kwakhona, umdlali wombhoxo utshintshe kakhulu kule minyaka idlulileyo, nto leyo eyenza kube nzima ukuthelekisa abadlali abeye bedlala kwixesha ezahlukileyo. Nangona kunjalo, ukuba kufuneka ndikhethe omnye, ndingathi oyena mdlali ophume izandla kumbhoxo nguye uRichie McCaw eNew Zealand. Kutheni ndiwuvakalelwa kukuba ngoyena mdlali ubalaselayo? Ubunkokheli , ubunkokheli obungazenzisiyo, ukusebenza okungapheliyo, ubuchule bokulawula umdlalo.

Izizathu zokuba ii-influencers zibe nempembelo entle kulutsha kwimibandela yokuzonwabisa, ukufikelela kwizinto ezintsha nezohlukileyo zokuzonwabisa, ukomeleza uluntu neendawo zokwabelana ngeemvakalelo, inkxaso nobuchule kwizinto abazithandayo.

Ukudlala i-intanethi kunye nokusebenzisa izixhobo zedijithali yinxalenye yobomi babantwana namhlanje kwaye kunokuba nemiphumo emihle nemibi kakhulu kwimpilontle yabo. Kubalulekile ukuba abazali baqonde zombini ezi zinto ukuze bakwazi ukukhokhela abantwana babo ngobulumko. Iziphumo ezilungileyo zokusebenzisa i-intanethi kwimpilontle yomntana, imfundo nokuphuhlisa izakhono, ukunxibelelwano, unxibelelwano nentlalo, ukuzonwabisa nokuphola. Iziphumo ezimbi zokusebenzisa i-intanethi kwimpilo yomntana, impilo yengqondo nezengqondo, ukhuseleko nezakhono zentlalo.

Kuyawufuneka umimisele imida ecacileyo yexesha. Yibeka indawo yokudlala kwindawo yomphakathi, khuthaza imisebenzi yenye. Ngokunjalo ke oko kuzawube kubaluleke kakhulu uthi nithethe nabantwana kwaye nibeke imida yexesha ecacileyo yokudlala imidlalo yevidiyo ngosuku. Endaweni yokubeka izixhobo zokudlala egumbini lomntwana zibeke kwindawo efikeleleka lula kuyo yonke intsapho, njengegumbi lokuhlala. Qinisekisa ukuba umntwana wakho unemicelimngeni eyaneleyo nekhuthazayo ngaphandle kwemidlalo yevidiyo.

Indlela umzali angenza ngayo ukuba umntwana abe nomdlali ekuzilolongeni, yibani ngumzekelo olungileyo. Abantwana bafunda okuninzi ngokuqwalasela abazali babo. Ukuba umzali uzilolonga rhoqo kwaye ebonakala eyonwabela kunokukhuthaza umntwana ukuba naye azame. Yenza ukuzilolonga kube yinto eyonwabisa, hayi umsebenzi. Endaweni yokunyanzela umntwana ukuba azilolonge, yenza imisebenzi yomzimba ibe yimidlalo okanye iindaba ezimnandi. Nimisele imida yexesha lezikrini. Oku kubalulekile kakhulu. Beka imida ecacileyo ngexesha lokudlala imidlalo ye-elektroniki. Xa ixesha labo lezikrini liphela kufuneka bafumane enye into abayenzayo.

Iintlobo zemidlalo endingathanda zibonelelwe esikolweni yimidlalo yeqela yemveli. Le midlalo ibaluleke kakhulu ekufundiseni umsebenzi weqela, ubunkokheli, uxanduva kunye nendlela yokujamelana nokuphumelela nokoyiswa. Imidlalo yomntu ngamnye kunye nemisebenzi yomzimba, le midlalo ibalulekile kubafundi abangenamdla kwimidlalo yeqela okanye abafuna ukugxila kwimpumelelo yobuqu. Ikwaqinisekisa ukuba wonke umntu unendlela yokuhlala esebenza ngomzimba. Imidlalo emidala ethandwayo kodwa ngendlela yesimanje.